Ee, nka akantsha. Go na le merogo e mentsi e re sa e diriseng thata mo malatsing otlhe, mme e ka nna molemo mo botsogong gape e fa dijo tatso tse ntšhwa.

Go jala ditlhare tsa maungo jaaka apole kgotsa panana go a farologana ka gonne e nngwe le nngwe e tlhoka maemo a a rileng. Diapole di rata maemo a a nang le mariga a a phodileng. Dipanana tsona di tlhoka mafelo a a mofuthu, ga di rate serame.

Merogo e jaaka ditamati e jalwa jaana, o ka jala peo mo deep-eng tse dinnye kgotsa mo tshingwaneng ya peu pele, e inele ka metsi go fitlha peo e tlhaga. Tlhokomela ka metsi le letsatsi. Fa o roga, roga fa di butswe ka bontsho jwa mmala o di tshware ka bonolo gore di seke tsa senyega.

Peu e jalwa mo mmung o sekeng ka metsi a a feteletseng. Ditlhare di tlhola di le meletla e metlha di itlhaganelela fa di ntse di gola. E tsaya dikgwedi di ka nna twelve to eighteen gore e gole go fitlha e kgona go robwa. E robwa ka go sega ditlhare ka thipa tse di bogale go tswa mo mmung. E robwa ngwaga le ngwaga fa e ntse e gola.

Rooibos e ka thusa go fokotsa kgatelelo ya madi gape e bonolo mo mpeng. E ka thusa gape le mo letlalong, ga e na dikhalori.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsona ke pheto-pheto ya maemo a bosa. Ba ka di rarabolola jaana ka go dirisa mekgwa ya nosetso e bolokang metsi. Gape ke bolelo jwa lefatshe, e ka rarabololwa ka go oketsa manyolo a tlhego.

Ke pheto-pheto ya maemo a bosa, bolelo jwa lefatshe, mobu o o senyang le mmaraka o sa siamang.

Maungo a a omisitsweng ba dirisa di-solo drying le di-free drying gore maungo a boloke tatso le botsogo. Go dira dinotsididi tse di bolokang di-mineral-e le dibithamini. Di-jam-e tse di tlhamilweng ka tsela e ntšhwa o dirisa metsi a sukiri a a kwa tlase go tsenya di tatso tse di sa tlwaelegang, go paka ka dipakete tse dinnye tse di nang le botaki.

Fa o jele panana o ba le matlhagatlhaga. E nngwe gape ke apole e go obanngwa le botsogo. E latele ke namune e go thusa mo go sireletseng mmele.

Ke sepinatšhe, tamati le tse dingwe ka gonne tatso e monate ebile e motlhofu go ja, e humile ka dibithamini gape e bonolo go e fepa kgotsa go e boloka.

Mabele le dithoro di na le seabe se segolo mo thulaganyong ya dijo e e itekanetseng, le e e maatlafatsang mmele.

Veine e simolola ka go jala morara. E tlhoka mafelo a le gae a nang le drainage-e entle. O tlhokomele dijalo tsa gago. Morara o kotulwa fa o setse o fitlha tatso, morago ke gona go dirwang wine-e.

Go siamela go simolola tshingwana dilo tse tlhano tse o ka ditlhokang tse botlhokwa ke tse di latelang lefelo, metsi, peo kgotsa dijalo, dithuto tsa tiro le manyolo.

Go lemiwa ga rooibos go thusa thata mo polokong ya tikologo le mo go oketseng mefuta ya ditshedi ka ditsela tse go sireletsa mmu, go nonotsha mmu, go boloka ditlhare tsa naga le go oketsa mofuta ya ditshedi.

Dijo tse di itsegeng tsa dithoro ke mabele, mongai, raese le dikgaba. Di botlhokwa kwa ka gonne ke mogodi wa dijo ebile di na le mafura a maatla. Di kgona go bolokwa lebaka lo loleele.

Pele o ka jala rooibos o tshwanetse go itse mmu wa gago, maemo a pula le letsatsi, mokgwa wa go dira gore peo emele le gore ga e rate metsi a le mantsi.

Di nonofo tse di tlhomologileng tsa rooibos ke gore e tlwaelegile mo Kapa Bodikela fela, ga e tlhoke metsi a mantsi gape e nonotsha mmu. Melemo ya rooibos jaaka sejalo sa kgwebo ke mmaraka wa boditšhabatšhaba, melemo ya botsogo le tshiamelo ya tikologo.

Mo dijong tse di apeilweng rooibos e dirisiwa go naya tatso mo dinkgweng. Mo ditlolong tsa go intlafatsa ba dira disepa tsa rooibos, yona e e tumileng mo bathong ba ba nang le letlalo le le senyegeng ka bonako. Mo madirelong a mangwe ba dira bojalwa ka yona.

Merogo ga e sa tlhole e jewa fela e le ntšhwa. Jaanong e fetolelwa mo matureng, dijo tse di gatseditsweng, dinotsididi, ditlhare tsa botsogo, diphataphata le dinkwe tse dintšhwa. Go oketsa boleng, botshelo jwa sejana le mebaraka ya kgwebo.

Ke ne nka reka sepinatšhe, ditapole le ditamati ka gonne ke tsona tse di siametseng mebele ya rona.

Thekenoloji e dira gore temo e nne e potlake e seke ya senya madi kgotsa metsi, e oketse boleng jwa dithoro le maungo. Mme e bulele balemi mebaraka ya boditšhabatšhaba.

Maemo a bosa, mogote, pula, serame le mmu. Ke tsone tse di laolang gore polasi e ka lema maungo a mofuta o fe.

Maungo a oketsa botsogo, a tlisa bithamini le fibre. Mme a ka tsenngwa mo dijong 'tsatsi le letsatsi jaaka karolo ya dijo tse di nang le dikotla. Go simolola mo mosong go fitlha mo dijong tsa maitsiboa.

Maungo a thusa go tsweletsa ikonomi ya Aforika Borwa ka go oketsa tlhagiso, go rekisa kwa ntle, go tlhama ditiriso le tiro. Le go tshegetsa poloko ya dijo.

Merogo e tshegetsa boitekanelo ka go naya mmele dibithamini le di-mineral-e. Mme fa e tsenngwa mo dijong tse di nang le nama, maungo le dithoro e dira gore dijo di nne le dikotla tse di feletseng.